Go botlhokwa thata gore o nne o phele o ntse o ile go itlhatlhoba ko bookelong gore 'tsatsi le e reng o re o a lwana o bo o itse gore bothata bo tswa fo kae, e seka re o lwala e be e le gone o sianang o simolola o tlhatlhoba malwetsi a le mantsi. So ga o itse gore bolwetsi ba go ke bo feng, botshelo ba go bo nna botoka.

Puso e fokoditse morwalo mo mading ka ntlha ya gore gone jaanong bookelo bo bongwe le bo bongwe kgotsa yone tleliniki e nngwe le nngwe e na le se re se bitsang pharmacy, so ga o tswa mo tleliniking ngaka e fetsa go go tlhatlhoba o ka tsena fela mo pharmacy-ing ya tleliniki wa reka melemo ya gago ka tlhwatlhwa tlase.

Go botlhokwa thata go ruta ba basetsana ka thibapelegi ka gore bana ba ba sešweng ba tlhalefile go phala ba bogologolo ba rata go go lekeletsa dilo. Jaanong ga ngwana wa mosetsana a naya a setse a berekisa thibapelegi o itshireletsa tsa mo dilong tse dintsi gore le ka motlhang a ka tsietsega a ba a itse gore o ithibetse gore a ka ima mo nakong.

Tshwanetse ba tsamaye ba ile go bona baoki ba check-e di CD count-o tsa bone gore di tsamaya fo kae gore a go siame gore ba ka robalana ba sa berekisa kgotlhopo kgotsa jang.

Ee, nkile ka mmona and-e seo se ne sa se ntshware monate ka gore batho ba ba phelang ka bogole le bone ba tshwanetse go go treat-iwa yaaka mang le mang o phelang sentle a sena bogole. Ke ne ke sa tseega sentle le e seng.

Ke nagana gore dikokelo tshwanetse di nne le badiredi ba le bantsi ka gore ga gona molwetsi o ka itumelelang gore a tsene ko bookelong a be fitlhe a nna lobaka lo lo leele a fotse line-e a re o emetse gore e nne nako ya gage ga ke se rata thata maemo a a ntseng jalo. A baoki ba nne bantsi mo bookelong gore re kgona re nne sentle balwetsi ba seke ba nna sebaka batsofe ba seke ba nna sebaka.

Ke bolwetsi ba sukiri, high blood-e, ka gore banna ga ba kgathalele health ya bone, ba ja sengwe le sengwe, sengwe le sengwe se se tlang mo go bone se siame. Malwetsi ao a ba tlhasela thata.

E nkutlwisa botlhoko thata ka gore o ka kry-a e le gore one melemo e e turang eo ke yone melemo e leng gore e ka fodisa molwetsi, and-e ke nagana gore melemo eo e rekisediwa gore o se ka a nagana le go overdose-a. Gongwe ga o ka overdose-a, o ka iphitlhela o robetse ko bookelong.

Ga ke nagane gore di ka dirisana. Ga e le gore o molwetsi, o batla go lebagana le meriana ya setso, lebagana le one gore o fole, go fitlha o fole. Ga e le gore o batla go lebagana le ka kalafi tsa segompieno, lebagana le tsone go fitlha o fole. Ga e le gore ga o fole, o ka nnetse wa leka ka fo setsong, ga e le go leka fo setsong o ntse o di berekisa ha o fole o ka nnetse wa leka ka fo segompienong. Mare gore di berekisane, ha ke tshepe di ka berekisana.

Go ka fetola ka mokgwa o o tshelang ka teng ka go latela melao ya ngaka. Ke tshepa gore ga o na le bolwetsi ba high blood-e o tshwanetse o fetole ka mokgwa o o jang ka teng, diet-e ya gago tshwanetse e fetoge. O tshwanetse o e latele gore o tle o kgone o phele sebaka.

Ga ke tshepe melemo ya Setswana e ka kgona go alafa gonorrhea. Gonorrhea e batla o ya ko tleliniking or-e ko bookelong ba go fe dipilisi di go bereke go tswa ko boteng ba teng.

Ga go na le mogodi mo lapeng o o tlhokang tlhokomelo, omo isa ko home based care. Ko teng ba tlhokomela bagodi, and-e o a duela ko teng because ba netefatsa gore o a ja, o a tlhapa, o nwa ditlhare ka nako.

O tshwanetse o exercise, o lebelele ka mokgwa o o jang ka teng, o seka ba ba wa ja letswai le le ntsi mo dijong, mafura a mantsi mo dijong, o seke wa ja le sukiri e ntsi mo dijong.

Nnyaa, mo tikologong ya ka ga go nke go nna le di-program-a tsa mofuta oo. Bontsi gore e nne banna ke gore banna ga ba kgone go bua ga ba na le matshwenyego, ba swela ka fo teng. And-e ga ba swela ka fo teng e be ba bona gore botoka ba tsamaye ba ile go ja diritibatsi, ba nwe bojalwa gore ba seke ba utlwa botlhoko thata.

Dithulaganyo tsa tlhokomelo di tshwanetse di nne teng, ba tshwanetse ba tsamaye counseling thata gore ba netefatse gore ba a ratwa, go na le batho ba ba ba kgathalelang ba tlogele go nagana thata ka ko ba tswang ko teng, ba lebelele thata ko ba yang ko teng.

Tla re re motho o tsamaya ka wheel chair, o ya kwa ntloboithusetsong ba motho o o seng segole, motho o tlo go nna le kgwetlho ya gore a tsene ka fo gare, o kgona yang gore a tsene ka fo gape ga e le gore o tsamaya a le nosi, ke kgwetlho ya ntlha yona eo. Ga a tsena ka fo gare, go tshwanetse go nne le di rail-e tse e leng gore o tshwanetse a intshwarele ka tsone, so ga toilet-e e le ya batho ba ba itekanetseng, motho kgona yang ka fo gare gore a tle a kgone a nne mo seat-ing ya mo toilet, ke kgwetlho le yona eo.

Nka boela ko sepetlele kapo ko tleliniking go ya go utlwa gore kante bothata bo rileng ka bua le o ne a mo tlhatlhoba pele gore kante bothata ke eng. Ga e le gore ga ba utlwe then go raya gore ke tla bua le motsamaisi wa sepetlele kapa wa clinic-e, gore ba kgone go rarabolola bothata bo.

Ga go ka nna le baoki ba e leng gore ka tsatsi le ka tsatsi ba etela matlo a a rileng, ba ya ka dipalo gore 'tsatsi le re ya palong tse kana, re ya mantlong a makana, 'tsatsi le le latelang re ya mantlong a makana. Ke nagana gore bagodi ba ka nna pila.

E ka go lwatsa le go feta. Nagana o le mo di-pain-ing, o pain-elwa, o le mo matlhokong e be o ema ura tse pedi gore o ka bona ngaka. Ga o tsena ka fo gare e be o kry-a gote ga gona ditlhare, ga gona melemo ke gore go raya gore two hours-e eo o e ntse, o e nnetse mahala. Tota-tota go ema ko bookelong o tshwanetse o eme ten minutes, e seng diura tse pedi. Ga go kgotsofatse gore o eme two hours-e o bo o kry-a gote ga gona ditlhare.